Indaba yemalimboleko yindaba ebucayi kakhulu ke, yaye ifuna ucingisise. Awunawukwazi ukuya kwindawo yemalimboleko uyofuna imali nje . Imalimboleko yimali oyifunela eza mini kunzima nyhani ikati ileli eziko okanye kunaloo nto ofuna ukuyenza uyigqithise ngelo xesha, ifuna uyicingisise nyhani. Xa ungekho, ungekabikho kwixesha lokuthi uthathe imali noba ibhanki yakho iyakunika, hayi, yimise ayiyindawo izawuhlala ikhona izawumela ilinde elaa xesha kuzawuba nzima ngalo.

Ibhanki yethu inendlela esebenza ngayo kunalaa nto ibizwa i-terms. Eyona nto intle yile yokuthi idipozithi yakho xa iphezulu amathuba wakho aye asondelane yaye ungayifumana ke ilowuni yakho yokuthi uze uzithengele ikhaya lokuqala lakho.

Mhlekazi, xa sizawudibanisa irhafu ye-property kunye neinshorensi iye iyichaphazele indlela ozawubhatala ngayo inyanga nanyanga.

Xa ndingafumanisa ukuba kunemali etsalwayo kwi-bank account yam ndingayazi, into yokuqala endiza kuyenza ndizawuya kwibhanki kwibhrentshi ekufutshane bandicacisele bandibonelele ukuba kwenzeke ntoni kwiakhawunti yam.

Tata wam, emva kwexesha elinintsi ndiphonononga umba othile esithe sakhe sathetha ngawo kodwa azange savana ngawo, ndithe madiphinde ke ndibuye ndizame ukukubonisa enye into ngalo mbandela. Lo mbandela ayiko kukufa kwakho kodwa ngumbandela wokwenza mhla wa sowusishiyile siza kwenza kanjani singabantwana bakho. Uyazi ke sikhuliswea nguwe, kuthi kwenzeka ntoni xa umntu engenaye umasingcwabane. Ndiyathemba ukuba ikhona into nawe onokuzibuza ngayo ukuthi kuza kwenzeka ntoni. Kukho ke iinto ezinintsi endize nazo endizawuthi ukhethe apha kuzo mhlawumbi zingaba luncedo. Ungabi naxhala, xhego lam, ndenzela ikamva lakho nekamva lethu.

Mntana katata, yho! Ndiyimincili, ndiluvuyo ngokuthi ekugqibeleni uyifumene into ekudala uyilwela. Ewe, eli ke lixesha lokuthi ube yindoda ke ngoku, uqine, ume, uqale ngezona zinto. Andikulawuli ke, nto yakuthi, kodwa ndithi kuwe qala ngokuthi isiseko sakho sempilo siqale ngokuzimela, ngokuqinisa apho kufanele kuqine khona. Unayo nje umasingcwabane? Qala ke ngomasingcwabane uyenze yonke into yakho kuba kukhulu oza kukuphilela futhi asazi ikamva lisiphathele ntoni. Undimamele kodwa, yakuthi? Vula umasingcwabane mani, uzawubona nawe ukuthi yhazi yintoni, ikamva lakho lihle.

Yeyona ndaba inzima ke leyo kuba ayikho semthethweni yaye umntu okuboleke imali awunamazi into angakwenza yona. Uhlala ukwixhala yaye akubi mnandi. Exesheni elinintsi abanintsi baye baphulukane neempilo zabo okanye uphulukane neento zakho ezilixabiso elikhulu ukudlula le nto wayibolekayo. Ayikho ntle yona indaba yokuthi ulungise iingxaki ngeembolekomali ezingekho semthethweni.